EAmerika ku na ntlangu lowu vitanaka ku i ntlangu wa football. Ntlangu wa football wa yelana nyana na ntlangu wa Rugby eka matlangelo ya kona, kambe ku hambana ka kona lokukulu i ku va eka Rugby a va mbali swiambalo leswi kurisaka makatla ya vona na swiambalo swin'wana leswi swi va sirhelelaka emirini ya vona, kambe eka ntlangu wa football va mbala swilo leswi va sirhelelaka makatla na swiambalo swin'wana swo va sirhelela leswaku va nga vaviseki loko va karhi va tlanga. Ntlangu lowu a wu dumanga eAfrika-Dzonga naswona xivangelo xa kona i ku va vanhu lava ku nga khale va kha va wu tlanga kumbe va sunguli va wona ntlangu lowu va nga wu hungalasanga hi ndlela yo fanela, leswi hikuva vanhu vo tala eAfrika-Dzonga a va wu tivi ntlangu wa football, naswona a va wu twisisi leswaku wu tlangisiwa ku yini, kasi loko a wu yo hangalasiwa hindlela leyinene vanhu a va ta wu tiva.

Mina ndzi munhu wo landzelela swa mitlangu mara xipano lexi ndzi nga tsakelaka leswaku ndzi xiletela siku rin'we ntsena i xipano xa rixaka ra Afrika-Dzonga xa khirikhete, naswona leswi ni nga ku cinca loko ndzi nga ku tisaka ndzi nga endla leswaku vatlangi lava ku nga khale va karhi va tlanga lava nga na malembe ya makumenharhu ntlhanu, kumbe makumenharhu tsevu ku ya henhla ndzi va wisisa ndzi ringeta vafana vatlangi lavatsongo vo fana na Luandri Luandri na lava ku nga vatlangi lava nga ntsongo va nga na va nga na khumekaye kumbe khumenhungu wa malembe naswona hi ku vona ka mina va nga tisa ku cinca lokukulu lo ku nga ta endla leswaku xipano xa Afrika-Dzonga xi teka khapu ya misava leyi landzelaka lembe leri taka.

Vatlangi lava tlangaka bolo ya mavoko, va nga hlohlotelo vana kumbe vadyondzi va lava kumekaka ematikoxikaya hikuva va va kombisa ku humelela loku nga kona loko vanhu va tinghenelerisa eka bolo yo tlanga hi mavoko. Vanhu lava va va hlohlotelaka swikomba ku ku fane ku va ku ri vanhu lava nga humelela lava nga famba tindhawu to hambanahambana vatlanga eka matiko yo hambanahambana vatlanga na van'wani vanhu lava nga duma. Leswi swi ta endla leswaku swi olova ku hlohlotelo vana lava, and swi ta endla leswaku vana lava va hlohloteleka ku va va tinghenelerisa eka mitlangu ya bolo ya mavoko, kambe swin'wana i ku va ku pfumaleka switirhisiwa swo karhi leswi vana va nga swi tirhisaka ku tlanga mitlangu leyi leswi swi endlaka leswaku ntlangu wa wa bolo ya mavoko wu nga tekeriwi ngopfu enhlokweni.

Ntlangu lowu a wu ri na dyondzo ya leswaku munhu i fanele a lehisa mbilu eka xiyimo xihi kumbe xihi. Hi lero loko u kha u tlanga ncuva u ta va u kha u biwa loko ncuva wa ha sungula ku kha va kha va ku ba va ku tikisela kambe a wu fanelangi u hela mbilu, u fanele u lehisa mbilu na wena swilo swi nga ku cincela. Milawu leyi nga kona eka ncuva i ku un'wana na un'wana i sungula a ri na tincuva ta yena hinkwenu hi va hi ri na tincuva to hambana. Lexikulu i ku va mina na munhu loyi ndzi tlangaku na yena hi va hi kha hi banana hitekelana tincuva loko hitekelana tincuva loyi a nga ta sala a nga ha ri na tincuva swikomba ku u lahlekeriwile loyi a nga ta sala a ri na tincuva eka ndhawu ya yena swikomba ku hi yena muhluri wa ntlangu wolowo.

Leswi endlaka leswaku xipano xa mabhokobhoko kumbe Springbok xi humelela i vun'we lebyi nga kona eka xipano xo xolexo. Loko ho langutisa khale a ku ri xipano lexi a xi tale ngopfu hi mabunu kumbe valungu, kambe eka nkarhi wa sweswi xi na vanhu va nhlonghe ya ntima lava vanhu va kona va nga khomana na lava nhlonghe yo basa, leswi endlaku leswaku va va xilo xin'we munhu un'wana na un'wana a tlangelaka xipano lexi wa swi tiva leswaku a nga tlangeli yena a ri wexe u tlangela na van'wana vatlangi lava nga kona eka xipano xa Springbok, naswona u tlangela leswaku va hlula hinkwavo ku nga va ku kha ku tlanga mani kumbe mani, xa nkoka i ku va munhu a tiva leswaku u tlangela xipano hinkwaxo a nga tlangela yena a ri wexe, xin'wana i mudzaberi wa kona i mudzaberi loyi a nga tlhariha swinene a kota ku tirhisa vatlangi va yena kahle.

Ntlangu wa timavuri wu tala ku tlangiwa ngopfu hi rimbewu ra xinuna, kumbe majaha ntlangu lowu wu dyondzisa ngopfu ku va munhu a lehisa mbilu, kambe ku na mitlangu yo hambanahambana leyi vanhu va nga yi tlangaka va kha va tirhisa timavuri, van'wani va tlanga va kha va beja mali, kasi van'wani va tlanga va kha va beja tona timavuri leti leswi swi endla leswaku u swi tiva tanihi munhu ku ri evutonwini swa endleka ku ri na vanhu lava nga ku ku tekeleni ka swilo, kambe a hi ku hela ka vutomi u fane u ya emahlweni na vutomi bya wena ku kondza u fika laha u nga ta hlula naswona loko siku rero u nga hluli tiva leswaku eka siku rin'wana ma-lucky ma ta jika ma languta wena u ta kota ku hlula na wena.

Loko ndza ha ri ntsongo ntlangu lowu a ndzi wu tsakela ngopfu a ku ri ntlangu wa bolo, kambe loko se ndzi khoma malembe ya kwalomu ka khumen'we khume khumen'we na khumembirhi, ndzi sungule ku rhandza ntlangu wa khirikhete laha ku nga va ntlangu lowu ndzi nga wu tlanga nkarhi wo leha, hikuva a ku ri ntlangu lowu a wu ndzi tsakisa swinene, so eka mitlangu leyi yinharhu hi wona ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka ku tlula leyi yin'wana ivi wu landzela hi ntlangu wa bolo milenge ku landzela Rugby naswona leswi swi vanga hikuva ntlangu wa khirikhete i ntlangu lowu a ndzi kota ku wu tlanga hi xiyimo xa le henhla swinene, naswona a wu nga lavi leswaku ndzi tshama ndzi ri eku tsutsumeni tanihi munhu loyi loko ndzi tsutsuma nkarhi wo leha xifuva xa mina a xi sungula ku vava.

Mutlangi wa bolo loyi ndzi n'wu tsakelaka i Lionel Messi wo huma eArgentina, Lionel Messi ndzi tsakisa ndzi sungurile ku n'wi rhandza ndza ha ri ntsongo hi lembe ra two thousand and four, loko ndzi n'wi vona a kha a tlanga a tlangela xipano xa Barcelona a xi tlanga na xipano xa Chelsea ndzi n'wi vona a karhi a dirivula vanhu a nghena hi le xikarhi ka vona, kusukela siku rero ndzi vheta ku va ku ri munhu loyi ndzi nga n'wi tsakela naswona swin'wani leswi ni xi tsakelaka hi yena i munhu wo tikhoma kahle a ni se tshama ndzi twa ngopfu swo biha hi vutomi bya yena, naswona i munhu loyi a rhandzaka ndyangu wa yena naswona i munhu loyi a kotaka ku tlanga a tlanga xikarhi a tlanga mahlweni a kota ku kora tigolo a kota ku tsutsuma and then a kota ku tlanga na leswi hi swivitanaka ti-free kick so i mutlangi loyi ndzi n'wi rhandzaka swinene.